kakhulu ukufuya nokulima ngoba iinto amaxabiso angoku eveji aphezulu kakhulu. Uyawufumaniseka uba ikhaphetshu, igaqa lekhaphetshu yi-twenty-five rand, yi-carrots nje encinci ileqa kooma-twenty-eight rand, itswele nalo liyadula. Kanti xa ulimile uyakwazi ungena egadini uthi siphusiphu, ubuye upheke. Akunyanzelekanga uba ukhwele umoshe enye imali phezu kwale uyoyimosha ngokuthenga iveji. Naxa ufuyile ubawela inyama, uyakwazi sibambe inkukhu uyakwazi uthi bamba igusha phaa, kuxhelwe kutyiwe lusapho.

Umtshato elungiselelweyo ayilunganga kwasekuqaleni ngoba udibanisa abantu abangafuni udibana okokuqala, into iphembelela kuye kubekho iingxabano phakathi komtshato. Ndingathi mna olu tshintsho lwangoku lulungile ngoba fanele ukhethe apho uthanda khona, utshate apho uthanda khona, kungabikho kulungiselelwa kwimitshato. Wena mntu okanye nina bantu bafuna utshata ibe nini abalungisa umtshato wenu kuba nifunana.

Ewe, yeyona njongo yileyo yoba kovanwe phakathi kosapho lomntu ozolobola nomntu oozocelwa. Iingxoxo ukuze ziphumelele ke kufanele kovanwe kwicala leenkomo ezithe zabizwa kubantu bakulomyeni, bavumelane. Naxa befuna ukophelelwa bangafuna ukophulelwa kakhulu, bavisisane. Naxa aba bakulontombi bakulontombi ezolotyolwa bangabizi unqamlajuqu wemali.

Izitulo. Yabona kudala ka usenza izitulo, kwakuthiwa izitulo zodaka. Itafile yayiyitafile eziya zamaplanga aye akhiwe ehlathini. Ibhedi, iyibhedi eyenziwe ngodaka. Ziifenitsha zabantu bakudala ezo. Imagi, imagi le yenameni, azisekho ngeli xesha, ziinto zakudala neepleyiti, ipleyiti yenameni. Iphini, iphini ngoba lihlala lisenziwa ke lona, kukhiwe nje iswazi kuzanyiswe ngelo swazi okanye ngelo khuni.

Mna ngokolwazi lwam awukho umahluko phakathi kwaba bantu babini. Umahluko endingathi ungakhona ngulo woba xa unomntwana fanele unganxibi into ezilula, usoloko uzifudumezile. Ngoba kaloku uzogodola and ukugodola kwakho kuye kuvuke isibeleko. Nguloo mahluko qha mna endinolwazi ngawo. Ngehlobo endibona ngalo bayafana umfazi otshatileyo nomfazi onomntana otshatileyo ngoba banxiba iilokhwe ezinde bobabini, bathwale entloko, babhinqe isikhafu.

Into ebalulekileyo kukuba ufundise umntwanakho ulwimi lwesiXhosa ngokwakho. Njeba qho xa ebuya esikolweni qala iklasi yokumfundisa ulwimi lakhe lwesiXhosa apha ekhayeni. Apha endlini thethani naye ngesiXhosa ukuze angalibali ulwimi lwakhe. Ngoba xa sefunda kwezo zikolo kuye kube nzima nokuya nokuba akwazi kwa u-A. Sowumthuma uthi makeze nento ethile, akayazi. Ukubaluleka ke oku fanele ibe nguwe oza neendlela zokuba afunde ulwimi lwesiXhosa, nalapha endlini nithethe naye ngesiXhosa.